Ke ne nka tlhopha Setswana, ka tlhopha seVenda, ka tlhopha seTsonga, ka tlhopha Afrikaans, ka tlhopha seSwati. Ka taba la gore ke motho wa go rata dipuo fapaneng le merafe ka moka. So nka rata gore ke le kitso e tseneletseng go baTswana, go maSwabi go maTsonga ka go batho ba ma Afrikaans gape go batho ba maSwati.

Ke mama wa ka fa e le ena motsadi e le ena a nkgodisitseng, ke nagana gore seo se tla mo thadisa ebile go na le bokgoni a go dira seo.

Meletlo eno e le botlhokwa jo bogolo ka fa badimo ba kgona go amogela ngwana ba mo sireletsa lapeng, le ene ga gola o tla dula a tseba gore lelapa le a morata.

Gona go jwalo basadi gantsi ba dula materaseng ga ba tswe, ga ba ye meletlong, ga ba ye mafung, e fela banna bona ga gona be go na le phetogo e kalo, le ga e le gore ga ba saya meletlong le mafung ba kgona go phetha mabaka fele le fale ke gwa ba le seo ba se mo dikolong tša bone.